Ine nda funa i takalela u i vhona kha TV ya satheḽaithi ndi mimuvi ine ya kale mimuvi ine ya sumbedza zwifanyiso zwa kale ine yavha ikho amba nga ha vhubvo hashu ha kale, na mimuvi i tevhela mimuvi ine ya u lwa mara thihi zwi vha zwi si zwa vhukuma mara yone i ya takadza mimuvi ine yo u lwa ri vha ri kho vhona kuhulele kwa vhathu vho fhambananaho vha henengeyi mashangoni a seli.

Ee ndi vha ndi kho shumisa Wi-Fi kha zwithu zwo fhambanaho u ḓi mvumvusa na mishumoni kana zwiṅwe zwithu na vha ndi khou downloader dzi no nga dzi bugu kana dzi nyimbo dzedzi, uri ndi borolowe kana u ḓo wana tshikhala tsha u shumisa Wi-Fi, ngori Wi-Fi nnzhi vhu ḓo wana dzi tshi shumisa data dza mahala kana data dzine a dzi fheli.

Vha vha tshi ḓo khwinisa nga nḓila yo tevhelaho uri ndi kone u swika nda ḓivha uri hune nda kho dzula hone ndi gai nahone hune ya nda ṱavhanya a wanala hone ndi gai, zwo vha zwi ḓo leluwa vhukuma zwino musi u tshi swika vhuima mabupo u tea u thoma wa ḓivha na dzi phini tshiṅwe tshifhinga wa na dzi phini kana zwiṅwe zwithu zwo dzumba u tea u thoma wa zwi ita uri u kone u ḓiwana u khou shumisa yeneyo Wi-Fi.

Nṋe yeneyo mikano i tshi khou khakhisa kha uri u ḓo wana ndi khou nyanga u ita tshithu tshine tsha fhira wono mukano zwino zwi fhirisa ndi songo tsha ita tshetsho tshithu, u ḓo wana ndi khou nyanga u shumisa dzedzo data u ita u zwa tshikolo zwa tshikolo zwi vha zwi khou nyaga data dzine dza vhanzhi kana u downloader vhathu vha tshikolo zwi nyanga data nnzhi vhukuma.

Nṋe ndi funa nḓila ya u founa ngori nḓila yo founa ndi yone nḓila leluwesaho, ende ndi yone nḓila yo no ṱavhanya vhukuma u fhirisa u ṅwala, ngauri u ṅwala muthu tshiṅwe tshifhinga u wa balelwa u vhona hu na u ḽa mesedzhi we we ṅwala zwino nga uto founa zwi khwine u vha kho ṱavhanya u amba na muthu vha ṱavhanya wa dzudzanya zwine zwa khou dzudzanyiwa.

Nṋe ndi vhona unga u shumisa dishi zwi khwiṋe u fhirisa u shumisa tshumelo dza streaming, ngauri dishi a ḽi nyangesi zwo no nga zwithu zwo no nga dzi data kana dzi Wi-Fi u fhirisa tshumelo dza streaming. Dishi ḽi vha ḽi si na khaedu kha ri we ḽi badela ngori dishi u ḽi badela nga ṅwedzi wa kona u vhona ṅwedzi woṱhe u sa khou badela tshithu, zwino kha mafhungo a streaming u tea u vha u na Wi-Fi kana dzi data uri hu kone u vhona.

Pfunzo ye ya ngudisa vhunzhi nga vhutshilo hanga ha tsireledzo kana mvelaphanḓa ya vhaswa kana mveledziso ya vhaswa, ndi pfunzo yo no vhidziwa u pfi life orientation life orientation ya tshi ri vhudza nga ku aluwele na nga ha kutshilele kwa vhathu na ngauri u fara hani vhathu na musi u tshi aluwa u khou ṱangana na nyimele dzo fhio na dzi fhio u songo to mangala hu vha hu tshifhinga.

Sateḽite nnzhi ri wana dzi tshi shumisa luambo luthihi ngauri luambo dzi ṅwe vhaṅwe vhathu a vha dzi pfesesi, zwino vha wana hu tshi shumiswa lungezi luambo lune lwavha english, zwi thusedza na kha uri vhathu vhane vha pfi dzinwe nyambo vha kona u pfha.

Muthu ane nda mu ḓivha kha tshitshavha tshanga ndi terry the big dude ane a shuma kha tshiṱitshi tsha na u ḓivhesa phalaphala FM. Terry the big dude ndi muthu ane u ya ḓo ita zwienda zwikoloni u afha vhana vhane vha khou kundelwa zwiḽiwa u ita zwithu zwinzhi vhukuma lushakani zwine zwa ri sumbedza uri hoyu muthu ndi wa ndeme.

Ndo vha ndi sathu zwishumisa mara tshifhinga tshi khou ḓivha ndi ḓo fhedzisela ndo zwi shumisa.

Vhuḓi ndi ha uri tshiṅwe tshifhinga heneyo khungedzelo ni a wana ni khou i takalela nga maanḓa kana hu tshiṅwe tshithu na ṋotshi hangwa mara ni khou tshi ṱoḓa, nga tsini ḽa khunguwedzo na ḓiwana iyo ni thusa nga maanḓa na wana ni khou ḓivha zwine na khou nyaga, tsho no bora nga khunguwedzo ni kho shumisa dziṅwe apulikhesheni ndi uri khunguwedzo ya thithisa ni ḓo wana ni khou ita zwithu zwa ndeme a bvelela khunguwedzo ya thutha tshiṅwe na tshiṅwe na wana ni kho ḓo dovha lwa ubva mathomoni.

Wi-Fi i dzo ya nga u fhambana vhu na dziṅwe dzine luvhilo lwo lwa vha luvhilo lwo lwa vhuḓi vhukuma ha vha na dziṅwe dzine dzo ita uri luvhilo lune lwo linganelaho, mara Wi-Fi i re na luvhilo lu hulwane i ya takadza ngori wa kona u i shumisa kha zwithu zwinzhi nga tshifhinga tshithihi, zwino Wi-Fi i songo tou wana luvhilo i a lengisa ngauri u ḓo wana u khou nyanga u ita tshithu mara yone i khou balelwa u zwi langula.

Nṋe ndi vhona mafhungo anga a tshi vho tsireledzea ngauri ri thoma havha na thendelano vhukati ha ine app ine nda nyaga u i shumisa, zwi thusedza kha uri kha app ya shumisa zwithu zwanga kana zwithu zwanga nda we na zwo bvelela tshitshavhani ndi ḓo kona u amba na vhathu vho teaho kana mulayo uri u dzhenelele kha zwe nda ṱangana nazwo.

Muthu a tshi shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani u tea u ḓivha uri u khou zwi humisela mini a songo zwi shumisa nga vhathu zwi songo teaho, kana u sa nda vhaṅwe vhathu kana u amba vhaṅwe vhathu vhuvhi u sa tsheloni dzi tsha muṅwe muthu uri oyo muthu tshiṅwe tshifhinga u ḓo ḓi wana a khou itela muthu ane a itelwi, a wana a kho dzhiela khomboni kana a khou fariswa a wana zwi khomu tshinyela vhumatshelo kana u dzhiwa ha wa magunwe.

Zwine zwa vha na Wi-Fi ya mahala ndi zwikoloni zwo fhambananaho hanefha lushaka lwa hashu na musanda, zwi thusedza kha uri musi vhana vha kho nyaga u yo wana u ṅwala dzi assignment kana vha kho nyago u ita zwithu zwa tshikolo vhaya henefho tshikoloni kana vhaya hanefho musanda vha vha ita Wi-Fi vha ita zwine vha khou ita o swikela nga hune vha nga kona kana vha shumisa tshifhinga tshine vha funa.

Vhuya nda ṅwalisa mara, nga ḽiṅwe ḽa ma ḓuvha ndi ḓoḓi vhuya nda ṅwalisa.

Satheḽaithi ine nda i takalela vhukuma ndi sateḽite ine ya vhidziwa upfhi E TV i takadza vhukuma ngauri ndi a kona u ḓi wana ndi khou ḓivha uri matshelo kana nga sonḓaha kana lini ndi khou wana muvi mufhio une kana ndi ḓo vha ndi khou takalela kana ndi si khou takalela, kharali ndi khou takalela ndi ḓo lindela ḽeneḽo ḓuvha mara khare ndi sa khou takalela ndi nga si u lindele.

Ndo wana muṅwe mutukana nga ngeno kha tshitshavha tsha nga ono imba muzika muzika wo no ḓifhesa nga venrap ndi muṅwe mutukana o no vhidzwa upfhi cash flow, ndi mutukana we nda mu vhona a kho imba nyimbo dzo dza vhukuma dza tshivenḓa hanefha ḽa kha channel yo no pfi channel O, ndi ye mutukana ra wana a khou ri takadza vhukuma ra vha ri proud ngaye ra ḓi hudza ngae sa tshitshavha.

Ndi vhona uri vha tevhelelela dzedzo dzi nyimbo dzine vhaswa vha zwino vha dzi funa na u vhafha tshikhala kha u ḓi sumbedza vhukoni havho kha zwezwo dzitshi nyimbo, zwi ita uri tshitshavha tshi takale kana vhaswa vha takale vha ḓi hudze nga zwine vha khou ita ngori ri nga dzi dzi tsitsele pfanelo dzavho fhasi kana, ndi nga si tsitsele zwine vhaṅwe vhathu vha zwi takalela fhasi.

Na mafhungo a kha radio a u amba nga mutsho a tshi thusedza kha uri ndi a ḓivha uri na musi ndi ḓo ita ni nga mutsho ufhio, ngauri radio yo leluwa ngori ndi soko i funga ahuna tshifhinga tsho uri ndi ḓo vha ndi khou ṱalela kana ndi khou itani ndi vha ndikho thetshelesa fhedzi, zwino zwi a thusa ngori ndivha ndi kho ita miṅwe mishumo hanefha hayani kana huṅwe na huṅwe hune nda ḓo vha ndi hone zwi a thusedza nga maanḓa ngauri ndi ḓo vha ndi kho thetshelesa ndi khou pfha uri mutsho wa matshelo kana mutsho wa ṋamusi u ḓo vha hani.

Ndi vhona unga theḽomedisini i ḓo thusa vhathu ngauri i ḓo vha i sa kho nyaga muthu uri a tshimbile i ḓo i khou nyaga muthu uri a to zwi ita wo dzula hayani kana huṅwe na huṅwe hune avha hone nga tshifhinga tshawe. I ḓo thusedza vhukuma kha vhunzhi zwa vhathu vho no nga vhaaluwa ngauri u ḓo wana huna vhathu vhane vha kona u shumisa heneyo thekhinolodzhi ya tshizwino ha mahayani avho vha ḓo ḓi vha thusedza kha zwezwo uri vha kone u amba na vhaunḓi vhavho kana vha madokotela a vho.

Ndi vhona unga ha mafhungo ane a tea u dzhielwa nzhele nga mannḓa ndi mafhungo ane a khou itea hanefho tshitshavhani, ngauri u ṱwa ri khou vhudziwa mafhungo a kule a zwi thusa tshithu u fhirisa u ri vhe ri khou vhidziwe mafhungo ha tshitshavhani hanefha ane a khou itea, zwi thusedza na kha uri ri ḓivhe uri hu kho itea mini lini kana lini kana ri ponye khombo ya mini.

Ee, ndo vha ndi tshi ḓo shumela, nda tshi ḓo shumisa tshumelo nnzhi arali dzo vha dzi tshi wanala nga luambo lwa hayani ngauri luambo lwa hayani lu vha lu luambo lwa ḓamuni ende luambo lu vha lu sa konḓi. Zwino na zwithu zwi vha zwi to leluwa uri ndi zwi ite kana ndi zwi ḓivhe.

I tea u ṱavhanya tevhela yeneiḽa thaidzo ya amba na honouḽa mushumi kana ya amba uri thaidzo ya o no yo mushumi ndi ifhio ya ṱavhanya ya dzhia tsheo kha heneyo thaidzo ya kona u i solver ngo ṱavhanya uri honouḽa mushumi a pfhe o farea zwavhuḓi.

Thaidzo dzine nda ḓo ṱangana nadzo musi ndi tshi renga nga luṱingothendeleki ndi u ḓura ha dza data, data dzi kho ḓura vhukuma tshiṅwe tshifhinga u ya wana hu na dzi netiweke, netiweke dzi sa khou shuma zwavhuḓi zwine zwi a mpha vhuthada vhukuma.

Mbekanyamushumo dzine dza sumbedza mvelele dzashu ndi dzinedzi dzi founu na hune ra dzhena kha YouTube hanefhaḽa ra vha ri khou kona u vhona uri ndi zwithu, ndi zwifhio na u vhona hanefha kha dzi founu ri khou vhona kha dzi Facebook na dzi WhatsApp.

Ndi ṱalela mitambo yapo nga maanḓa dzi bola dza hanefha mahayani kana dza hanefha kha vundu la vho riṋe ngauri ndi vhona u nga ndi dzone bola dzo no takadza vhukuma nahone ndi vha ndi khou vhona vhathu ndo no vha ḓivha vhane ra ḓi rwa khana ngavho sa vhathu vhatswu.

Ndi dzhia phetho nga nḓila ya kushumisele ine nda shumisa ngayo data ngauri ndi nga si sokou renga data dzine ndi ḓo balelwa u dzi, u dzi badela. Zwino zwi khwine ndi kho renga data dzine nda ḓo kona u dzi shumisa na uri ndo gemela tshifhinga tshingafhani.

Vhabveledzi vha nga vhona uri vha tou ita vhone vhaṋe zwithu zwine zwa ḓo vha zwi khou shumisa nyambo dzapo u fhirisa u shumisa nyambo dza nnḓa ngauri nyambo dzapo dzi ḓo vha zwavhuḓi ngauri vhunzhi ha vhathu ri do fhedzisela ri khou ya kha zwenezwo zwine zwa khou shumisa nyambo dza vho riṋe.

Ee, ndi vhona mbadelo dzo fhambana ngauri riṋe ri fhedzisela ri tshi vho renga data nga tshelede nnzhi u fhirisa dzi data dzine ra khou netshedziwa dzone, dzi vha dzo no vha ṱhukhu vhukuma.

Ee, dzi hone mbekanyamushumo dzine dzo eḓanaho matangwa ane nda i funesa. Ndi khou ambo mbekanyamushumo yo no nga Muvhango. Muvhango ndi zwithu zwine zwa vha vha khou ambiwa nga luambo lwa vho riṋe kanzhi hu vha hu khou shumisa luambo lwonolu lwa Tshivenḓa.

Ndi funa u guda nga ha u fhaṱa ngauri u fhaṱa ndi zwithu zwine ndo zwi funa u bva ndi tshe muṱuku zwino ndi a kona u vhona zwinzhi nga u fhaṱa kha internet ngauri vhathu vha vha khou zama u ḓisumbedzisa vhunzhi havho vha khou zama u sḓiumbedzisa uri vha kona zwifhio kana vha vha vha vha vha na vhukoni ha zwithu zwo no nga zwo fhambananaho.

Dziṅwe puḽatifomo dzine dza ṱuṱuwedza ndi puḽatifomo dzo no nga Facebook. Facebook vhunzhi ha vhathu vha shumisesa dzi nyambo dzavho zwino zwi sia ri kho kona u vhala kana ri khou kona u ḓivha uri tshithu tshine tsha khou ambiwa tshi khou ḓi tshifhio kana tshi amba mini ngauri tshi vha tsho ṅwalwa nga luambo lwa vho riṋe.

I ya ṱalelea, ee ngauri hu vha hu zwithu zwine na khou zwi ḓivha zwino zwi vha zwi sa tou vha zwithu zwine zwi nga ni bora ngauri tshithu tshine na tshi funa tshi a ṱalelea kana tshithu tshine tshi a vhonea ni a tshi vhona kana ni khou tshi pfha kana ni kho tshi pfhesesa tshi a ṱalelea u fhirisa u sokou vhona tshithu tshine a ni tshi pfhesesi.

Ee, ndi vhona u nga mbekanyamushumo dzi khwiṋe dza u seisa ngauri dzi amba uri mbilu dzashu dzi vha dzi khou vhavha. Ri vha ri khou vhona masole a vho riṋe a khou ṱuwa kana ri khou vhona zwithu zwa zwi khou vhathu vha khou ṱuwa zwine zwa vha zwi si zwavhuḓi na luthihi.

A si lunzhi nga vhege ndi a kona u ṱalela luvhili u fhirisa u sokou ṱalela zwithu zwine ndi ḓo vha ndi sa khou guda. Zwino ndi khou ṱalela zwithu zwa nyambo ine nda i ḓivha kana dza mbekanyamushumo dzashu ndi a guda zwinzhi u fhirisa sokou vhona zwithu zwa nnḓa zwine nda vha ndi si khou guda kana ndi si khou vha na tshenzhemo.

Vhathu vhanzhi vha shumisa Vodacom, Vodacom i fara vhukuma nga ngeno, mutengo wa hone u ya ḓura vhukuma ngauri vhunzhi ha vhathu vha khou shumisa. Vhunzhi, zwino kharali vhunzhi ha vhathu vha khou shumisa tshithu na tshithu tshone tshine tshi tea u ḓura ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha khou tshi tevhela zwi vha zwi si zwavhuḓi ngauri hei tshelede i vha i khou konḓa.

Ṱhogomela tshanduko dza mimuvi dzine dza ṋekedza kha dzi puḽatifomo dza u ṱalela u ya nga ha tshifhinga ngauri tshiṅwe tshifhinga u ḓowana hu vhukati ha ṅwaha. Vha khou ḓisa zwa vhukati ha ṅwaha, nga dzi khushumushi vha vha vha khou ḓisa zwa dzi khou khushumushi, zwino hezwiḽa zwithu ndi vha ndi khou guda, ndi a vha ndi khou ḓivha nga hazwo.

Zwi nga vha na ndeme ngauri vhunzhi ha vhathu a vha koni u vhala zwino zwine zwa ambiwa zwi a thusedza ngauri honouḽa muthu u ḓo sala a khou ḓivha uri hu khou ambiwa nga mini. Zwi vha zwi khou mu takadza na zwine a kho vhona, u a kona u tevhelela zwine zwa khou itea u fhirisa u vha khou vhala tshithu tshine a khou tshi pfhesesa.

Ee, hu na mimuvi yo eḓenaho dzi puḽatifomo dzine nda shumisa puḽatifomo dzo no nga Netflix na Showmax. Hu na mimuvi ya Afrika Tshipembe yo ḓalaho vhukuma ine ende i ya takadza vhukuma lune zwi sia zwi khou ri takadza nga maanḓa riṋe nahone ri a ḓi rwa khana.

Ee, dzi a nthusa ngauri hu vha hu khou ambiwa nga luambo lwanga hu khou dovha ha ṅwaliwa nga luṅwe luambo. Zwe zwiḽa zwithu zwi a sala zwi khou nṱuṱuwedza uri ndi vhe ndi khou ḓivha nga zwiṅwe luambo, ndi khou kona u pfha nga luambo lwanga uri zwi khou amba mini. Hu nga vha hu khou ambiwa nga Tshivenḓa ha fhedza ha ambiwa nga lungisi. Zwi thusedza na kha uri ndi vhe ndi khou ḓivha lungisi.

Ee, ndo no vhuya nda vha na thaidzo ya uri ndo renga data, data dzi sa ṱavhanye dzo vhonala ngauri ndo vha ndi khou ḓiniwa nga netiweke, netiweke ya khou mmpha vhuthada vhukuma saizwi i tshi ita i tshi bora. Zwi to ya nga maḓuvha uri netiweke i ḓo vha i hone na kana i siho na. Zwino ḓuvha ḽa hone ḽe nda renga data yo vha i siho.

Ee ndi a tendelana nazwo ngauri ndi tsheo yaṋu u renga data dzine na dzi swikelela zwino muṅwe na muṅwe una zwine a zwi swikelela zwi amba vhone vha nga si renge data dzine dza fhira tshelede yavho.

Ndi nga ṋanga ndi nga ṋanga ya Telkom ngori Telkom ndi iṅwe nthu ine ya shumisea vhukuma i na data dzi fareaho nga maanḓa lune hayi ndi puḽane ine nda nga i shumisa ndi kha vhuṅwe vhupo ngauri ndi vhona hu yone nthu yo no farea.

Ndo vha ndi sathu vhuya nda zwipfha huṅwe fhethu kana u vhuya nda zwi shumisa a si zwithu zwine zwa tou vha hone vho fhano hune nda dzula hone zwi tshe kule na riṋe hezwi zwithu.

Zwi a thusa, ee, zwi a thusa nga uri vhunzhi ha vhathu vha vha vha si na tswikelelo kana masheleni a uri vha kone u ḓiwana vha khou ya zwibadela hanefho. Zwino vha khou amba na madokotela nga dzi video call kana nga dzi founu zwi a vha thusedza kha uri vha ṱavhanye vha wane kana hu ḓivhiwe zwine vha khou lwala zwone.

Ee ndi nga lingedza u vhona dokotela ngauri ndi ḓo vha ndi si khou ḓifha zwavhuḓi ende ndi khou nyanga u muṱalutshedza zwine nda khou ḓipfa ngauri dokotela u ḓo nthusa uri ndi ḓivhe uri ndi khou lwala mini kana ndi khou ḓelwa nga mini.

Zwithu zwihulwane kha telemedicine ndi vhona unga advantage yazwo ndi ya uri vhunzhi ha vhathu vha ḓo kona u wana dzi ndafho musi vha hayani kana vha ḓo kona u ṱalutshedza zwithu zwine kana a vha khou ḓi pfha zwavhuḓi khazwo.

Ee ndi nga kona uri muṅwe na muṅwe a ḓivhe uri u khou lwadziwa nga mini kana ndi tshifhio tshine a khou ḓipfa khatsho kha henetsho tshifhinga uri a tshile zwavhuḓi uri a kone u ḓivha na mutakalo wawe nga yone theḽemedisini.

Ndi muzika une wa vhidzwa tshingondo tshingondo tsho khethea vhukuma ngauri ndi muzika une wa funesiwa venḓa vhukuma zwino ndi muṅwe wa muzika une wa ntakadza vhukuma hezwi ndi khou thetshelesa ndi a pfha na muhumbulo wanga wo dzika zwavhuḓi kana wo dzula zwavhuḓi.

Tshithu tsho no vhidziwa upfhi spotify, spotify ndi tshi funela uri tshi reliable ende tshi a shumisea zwavhuḓi ende tshi a thetshelesea zwavhuḓi ndi ngazwo ndi tshi tshi takalela vhukuma.

Zwi shanduka ngauri kale ho vha hu sa tou vha na tshifhinga tsho thetshelesa muzika zwino ro no aluwa nga maanḓa lune muzika ri u thetshelesa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ri na access ya zwithu zwo fhambananaho zwithu zwi no nga zwi spotify na dzi youtube kale ra satu vha na tshenzhemo nazwo hezwo zwithu.

Zwi to itea tshiṅwe tshifhinga tshiṅwe tshifhinga ndi a thetshelesa fhedzi tshiṅwe tshifhinga nda dzhia na video ndi khou nyanga u vhona uri zwine zwa khou imbeliwa zwi khou ṱuwelana na video na uri ndi vhone zwi khou nṱuṱuwedza kana zwi khou ntakadza ndi shumisa yeneyo nḓila.

Muzika ndi wa tshingondo honoyo muzika u ntakadza nga maanḓa nahone u dovha wa nṱuṱuwedza vhukuma kha kutshilele kwanga kwa ḓuvha na ḓuvha ngauri uyo muzika ndi muzika wa vho riṋe vhavenḓa vhunzhi ha vhathu vha u imba nga tshivenḓa zwino ndi ngazwo ndi tshi u takalela tshifhinga tshinzhi ndi ḓi dzinza ndi khou pfha wone u netulusa muya wanga u ḓovha wa nettlesa na muhumbulo wanga.

TV asi tshithu tshine nda to tshi vhonesa vhukuma mara mutevhe wa TV une nda u funesa ndi zwithu zwo no nga zwiṱori zwezwi zwiṱori ndi zwithu zwine nda zwi lavhelesa vhukuma ngauri zwi a takadza ende tshiṅwe tshifhinga u ya wana hu khou tamba na vhavenḓa kana vhathu vhane nda vha ḓivha.

Muimbi o no bva Nigeria ano pfhi Davido ndi muimbi we avha tshi takalela badi u imba South Africa mara nga u konaha music video o konaha u swikelela u ḓi wana a khou imba vunḓuni ḽa fhano ngauri muzika wa u khou takadza vhukuma na vhunzhi ha vhathu vha u tevhelela vhukuma hanefha kha dzi theḽevishini.

Ndi sedza nthu yo no vhidzwa upfhi twitter, twitter ndi tshithu tshine nda tshi funa nga maanḓa ngori tshi amba mafhungo o katelaho a shango vhunzhi ha zwithu zwinzhi ri zwi ḓivha hanefhaḽa kha twitter ri vhona zwithu zwinzhi zwine zwa kho itea shangoni hanefhaḽa kha twitter i thusa na kha uri ndi ḓivhe uri shangoni hu kho itea mini kha henetshi tshifhinga.

Ndono ndi shanduka nga nḓila i tevhelaho ngauri zwithu zwinzhi a thitsha vhudzisa mashaka anga ndi zwi vhona hanefhaḽa zwi ntsia ndi khou ḓivha zwithu zwinzhi nga u tevhela zwithu hanefhaḽa kha nyandadzamafhungo yeneiḽa ine nda i shumisa hanea maḓuvha.

Ndi twitter nga khetha ngauri na zwikhala zwa mishumo ri a zwi wana hanefhaḽa vhunzhi ha zwithu ri a zwi wana hanefhaḽa kha yeneiḽa yo no vhidziwa fhethu twitter nyanḓadzamafhungo i ri sumbedzisa zwithu zwinzhi vhukuma zwine ravha ri kho tea u zwi ḓivha kana zwine a thi zwiḓivhi.

Ndo no vhuya nda dzhia tshifhinga tsho awela mara ndi tshi dzhia hetshiḽa tshifhinga tsha u awela nda zwi pfha uri ndo xelelwa nga zwithu zwinzhi nahone athi tsha ḓivha zwithu zwinzhi ngauri ho vha hu zwone zwithu zwo no nṱuṱuwedza na u nḓivhisa vhunzhi ha zwithu zwine zwa kho itea shangoni.

Ee ndi vhona unga yo khwinifhadza vhudavhidzani ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha tshi to thoma vha renga dzi gurannḓa kana vha tshimbila vha tshi vhudzisa zwino zwo no leluwa uri u ḓivhe mafhungo nga henezwi zwileludzi zwa maḓuvhaano.

Ndi linganyisa nga nḓila i tevhelaho ndi to ḓifha tshifhinga tsha u ita zwa nyanḓadzamafhungo tshiṅwe tshifhinga ngori wa to zwi itesa u ḓo dzula u khazwo lwa tshifhinga tshilapfhu.

Nyanḓadzamafhungo i ita uri ndi ḓivhe zwine zwa kho itea shangoni ḓuvha na ḓuvha uri vhathu vha khou tshilisa hani na zwine zwa khou itea na uri i nḓivhisa na mishumo na zwikhala zwiswa zwine zwa vha hone fhano vhutshiloni.